iyanceda ngoba singabantu asibuyi, asinangxaki ezifanayo. Ngoku loo nto xa sithathwe sibanintsi ngokweemvelaphi zethu ezohlukene sabekwa endaweni enye, loo nto isifundisa ukuba mazi omnye umntu. Isifundisa ukuba sicingelane singabantu, sikwazane uphathana kakuhle maxesha onke.

Oyena mdlali ndimthandayo igama lakhe nguKagiso Rabada. Laa mfana lowa uyadlala, udlala kakhulu. Undicingisa mna ngexesha lam ndisadlala nam, esikolweni ke mna ngoba ndaphelela phaa. Ndandiyithanda ke ngoba ndandiyithrowa ibhola nam, ndandithanda uba yi-fast bowler, ndandiyi-fast bowler esikolweni nam. Ke ngoku xa ndibona yena ephumelela lo mdlalo iyandonwabisa.

lebhola, iqela endilithandayo lebhola yiOrlando Pirates ezikamagebhula, ezagebhula umhlaba kamasipala ngaphezulu. Eli qela ukuze liphumelele kumele liqinise abadlali balo. Kumele lithenge, liye emakethi liyothenga abadlali kuzokwazi uba iqela liphelele likwazi ukuqhubeka liwine iindebe. Lifumane futhi nomqeqeshi omtsha ozokwazi ukusebenzisana nabadlali bazokwazi uba baqhubele, baqhubeke nokuwina iindebe .

Ndicinga ukuba loo nto yenziwa kukuba umbhoxo ngumdlalo othanda ukuqina kakhulu, ngoba phaa ixesha elinintsi kuyalinyalwa phaa. Ke ngoku loo nto leyo abazali mhlawumbi ngamanye amaxesha ayibaphathi kakuhle xa sebebona loo nto isenzeka ebantwaneni babo, isikakhulu ke abangamantombazana.

Ndikhula mna ndandizithandela ukudlala ibhola. Bendiyithanda kakhulu ibhola, ngoba kudala nje ndithanda ibhola nje iOrlando Pirates ndiyiqale kudala . Ngoba bekunabadlali endibathandayo phaa kwelaa qela. Ngoku besisithi xa sidlala ibhola singabantwana sizenze bona abaya, thina sibe sidlala ke ngoku phaa singabantwana emakhaya. Ke ngoku loo nto ibisisusa ixesha elinintsi kwizinto ezingendawo ezithanda ukwenziwa ngabantwana ixesha elininzi. Ngoku loo nto ibisisusa ezitalatweni ukuba sihambe thina sihambe siyodlala ibhola emabaleni. Isincedile kakhulu.